Izikolo zimele zibeke izimfundo phambili kulandele ezemidlalo, ngoba imfundo, uma ufunda ungaze ufinyelele lapho kukuthi uzokhona ukuthi uthole umsebenzi kufanele. La ukuthi ezemidlalo nazo zibalulekile kodwa kumele zingabekwi phambili.

Ngingambuza ukuthi kuze kanjani ukuthi akhethe ukuba umdlali webhola, nokuthi uthome kanjani, nokuthi uphumelela kanjani ukufika esimeni lesi akhona kiso.

Kumele balinge ukuchazisela abazali ukuthi, nakho kubalulekile njengoba izifundo zibalulekile.

Ngingabagcugcuzela ukuthi baziphathe kahle, futhi bazizwele bamukelekile layikhaya, nokuthi bazozizwela ubumnandi layikhaya uma bangayenza kahle.

Bangahlanganisa uma bona bengezwana ukuthi oyenza kanjani, ukuthi bakhulumisane ukuthi kufuneka ini, nokuthi akufuneki ini.

Umdlalo we-netball nomdlalo wesokha, ngoba abantu abaningi layikhaya bayawukhona, futhi abaningi abantwana bakhula bawudlala bawazi.

Zona ziyakhipha umthelela omuhle futhi ngoba bazoba sebafunda ukundlulelela uma bayibuka ku-online.

Ezemidlalo zingakhona ukubalonda abantu abasha kakhulu ekudleni iy'dakamizwa, ukuphuza utshwala, nokuphuma endleleni. Zingabalonda kulezo zinto.

Zingawafundisa ngokuthi bacale ukubafundisa basasebancane imithetho, nokuthi bakhule bazi imithetho. Babafundiso, babafundise ngokuthi uma bakhamba kahle endleleni, ukuya ngemithetho, bazokufinyelela kuphi.

Abantu abasha bangafunda ukukhulumisana kahle, bangafunda ukuxazulula izinkinga, bangafunda ukusebenzisana.

Ngingabakhuthazela ukuthi, baphikelele, bathande umdlalo wabo, nokuthi bazilolonge kahle, nokuthi badle kahle imizimba yabo ibe kahle. Ngingabakhuthazela ukuthi bahloniphe isikhathi, nokuthi baziphathe kahle nanoma basemakhaya.

Zibaluleke kakhulu, futhi zenza ukuthi abantu abasha kube lula ukuze kufinyelele kibo, uma bedingeka.

Kumele baziphathe kahle, babe yisibonelo emphakathini, ukuze nalaba abazolandela baze bakhambe la bona bakhambe khona.

Ukuzizwela ujabulile uma abantu sebabukele wena. Ukuzwela njengomuntu okhonayo ukuzwela ngathi wena sowumuntu oyiselebhrithi, obikelwe abantu bonke.

Kumele babe nesikhathi sokufunda, futhi babeke nesikhathi esemidlalo. Kumele isikhathi esinye nesinye sibaluleke kibo. Ngesikhathi sokufunda, kufundwe, ngesikhathi semidlalo, kudlalwe.